Ee, ndi nga vha ṱuṱuwedza badi, ndi nga ṱuṱuwedza vhathu nga Soduku game ngauri game ya Soduku i ya thusa nga uri muthu a a concentrate, i a thusa uri muthu a vhe na.

Mutogwa u tambiwa nga vhathu vhavhili fhedzi, vha tshi khou tamba muṅwe a tshi khou wina muṅwe a tshi khou loser, vha tshi bva u loser hu tshi dzhena muṅwe zwezwo vha tshi khou tamba, u tambiwa nga vhathu vhavhili.

Ee, khadi ndo i tamba nga maanḓa, ndo i tamba ende ndo i wana hu mutambo une ha vha uri u a takadza nga maanḓa ngauri hu ḓivha hu khaḓi mara ri khou tamba mitambo minzhi, hu na hu na nyimbo hanengei dzine dza vha dzi khou imbeliwa ri khou fhufha ri khou fhufha. A Mutambo wa khadi ee ndo u tamba nga maanḓa ende ndo u wana u tshi khou takadzesa badi, u tshi khou takadzesa badi ngauri i vha, na zwino i ndi kha ḓi u tamba ngauri i vha hezwiḽa zwa uri u nga ri ndi ndi training nga ri like ndi zhimini hezwi u tshi khou fhufha fhufha ut shi khou fhufha fhufha u vha u tshi khou exercise.

Mitambo ine nda i wana ya sialala ine yo gudiswa vhathu u bva kha vhahulwane u ya kha vhaṱuku nga u tou sielisana ndi musango, musango wa vhanna na vhafumakadzi vha mbo vha mbo ḓi ita zwa musango. Hu na mravharavha, hu na khadi na nṋe zwino we nda u gudisiwa ndi muravharavha, ndo u gudisiwa nda vha nda u pfhesesa uri u winisa hani, u tambisiwa hani.

Muravharavha ndi mutambo une wa tambiwa nga vhathu vhavhili une wa vha sa chess, ndi nga i ambisa zwezwo, ndi mutambo une wa vha wa tambiwa nga vhathu vhavhili.

Vhathu vha ya ṅwala dzi hobby dzavho kha dzi CV uri dzi hiring managers kana vhone vho HR hezwi vha tshi vha thola vha kone u vha vha tshi khou ḓivha uri vha vha vha khou thola muthu wa muthuḓe, tshiṅwe tshifhinga kha dzi khamphani vha ya wa wana vha khou vha vha vha khou vha na sports day arali muthu o ṅwala hobby yawe o i ṅwala sa soccer vha mbo ḓi ḓivha uri ha hezwi ri tshi ṱoḓa zwa soccer ri vha ri khou tevhela nnyi, ngauri kha CV u vha o zwi sumbedza uri ndi ene mutambi wa bola kana mutambi wa geimi iṅwevho.

Nṋe hezwi ndi na khonani yanga ri vha ri tshi khou ḓi tambela miravharavha hezwi ro dzula fhasi ha murunzi ri vha ri khou ḓifhungadza ngawo, ri vha ri khou ḓi tambela miravharavha.

Ndi funa mutambo wa muravharavha ndi funa mutambo wa muravharavha.

Nṋe ndi funesa badi u vhala, ndi ya vhala ḓuvha liṅwe na liṅwe hafha vhegeni nga matsheloni ndi tshi vuwa ndi saathu bvela nnḓa ndi mbo ḓi dzhia kubugu kwanga nda ḓi balelwa, nga madekwana ndi saathu u edela ndi mbo ḓi dzhia kubugu kwanga nda ḓi balelwa, nga masiari na hone hu si na zwine nda ita ndi ḓiwana ndi khou vhala.

Ee, zwene zwone hu vha zwa ndeme hu vha zwa ndeme.

Nda ṋewa tshikhala tsha u anḓadza mutambo une nda u funesa, ndi nga anḓadza mutambo wa bola ya milenzhe nahone ḓo vha ndi khou shumisa puḽatifomo ya Facebook, ndi khou shumisa puḽatifomo ya TikTok.

Mashudu mavhi zwa dzibere fhano hune nda dzula hone a zwiho.